Nangona isithuthuthu siyinto endingayithandiyo kakhulu kodwa ke sona siyanceda uba ukwazi uhamba kakuhle kule ndlela egcwele iimoto. Awuzulibaziseka ke kakhulu apha kwezi ndlela zigcwele itrafikhi. Uzawukwazi ke ukuthi ufake umnqwazi wakho uqhube kakuhle, ufike apho uya khona ngexesha elilungileyo.

Iingxaki ezingavela ke ingaba zii-hijackings nee-accidents ezininzi ezigcwele apha kwezi ndlela zethu. Nangona zivula amathuba omsebenzi kodwa ke nazo ziphinda ke zothuse ngezo nto ezininzi eziqhubekayo apha endleleni.

Apha kule ndawo endihlala kuyo ke azikho zonke ezi nto ezi, umntu ngamnye namnye kufuneka azenzele indlela yokufika esibhedlele. Wonke umntu uyazibonela omdala nomncinci, onemoto nongena moto, ogulayo nongaguliyo. Isuke yenze impilo ibe nzima ke ngaloo ndlela.

Nangona ukuhamba ebusuku kungakhuselekanga kakhulu ngenxa yeengozi ezenzekayo kodwa ke kubhetere ngoba niyakwazi ukulala. Akutshisi kakhulu, nihamba iindlela zingagcwalanga iimoto ezininzi nikwazi ufika kakuhle ngexesha apho niya khona.

Yho kwakubuhlungu kakhulu, ngoba incinci imali esiyisebenzisayo xa sikhwela ibhasi ukuya emsebenzini. Iitekisi zidura kakhulu, nakhona zincinci and baqhuba ngendlela engalunganga nabo abaqhubi beeteksi. Ibhasi indibeka kakuhle emsebenzini iphinde indithathe iyondibeka kakuhle endlini. Ikufutshane kwaye nemali endiyisebenzisayo ibhetere kunale enye yeetekisi. Yayinzima loo nto.

Yho amagingxigingxi ebesenzeka phaa abantu bekhwaza bedikwe yiyo yonke into ngoba bebezixelele uba bazawusuka ngexesha elithile bafike ngexesha elithile apho baya khona. Ke ngoku yasuke yaba yingxaki loo nto enkulu.

Abaqeshi ke bona ngoba banazo iimoto futhi bahlala eendaweni eziphucukileyo ezingenamagingxigingxi amaninzi aqhubekayo apho bahlala khona kusuke kube nzima ukuyiqonda impilo esiphila kuyo. Kufuneka ke kodwa bathembe abasebenzi babo uba abazungazi emsebenzini njee kodwa ayikho seyifu indaba yoba baze emsebenzini kungalunganga. Funeka bayiqonde loo nto.

Iba ninzi ke imali xa uya endaweni ekude ngoba uzawutshintsha iipleyini, uzawuma kule airport, ume kuleya i-airport. Phinde usebenzise imali yokutya okanye mhlawumbi kufuneka ulale kwalapho.

Into endiyithandayo ke ngalo msebenzi wam wokuqhuba itekisi ndithanda kakhulu ukudibana nabantu abaninzi abangafaniyo ngoba ilanga lam alihlali liyindlela enye. Amalanga wam awafani wonke qho, namhlanje ndingadibana nabantu abazawuthetha nam baxoxe, abanye bayathula ke indlela ihambe ithule yonke. Ndithanda noba ndiyakwazi ukuqhuba ngendlela elungileyo ndihambise abantu kuba ndiphethe imiphefumlo yabantu ezandleni zam, ndibaqhube ngendlela eseyifu ndibafikise apho baya khona.

Loo nto ke iba buhlungu kuba funeka ke ngoku ufake imali eninzii for ufumana ipetroli efanayo kwaye imali yakho yomsebenzi ayinyukanga yona kodwa ipetroli iyanyuka. Abaqashi abayiqondi ke loo nto. So ke ngoku zinintsi ke iinto ozawuzivimba zona ngenxa yokuthi ukwazi ukuthela ipetroli efana nale uyiqhelileyo.

Abaqhubi boololiwe ngoochwepheshe kwaye kufuneka bafundile ixesha elide and besoloko ke bebuyela beyovuselela iimfundo zabo. Nalo msebenzi woqhuba uloliwe yinto enzima kakhulu, uphethe nomthwalo onzima kakhulu. Ke ngoku funeka imali yabo inyuswe ibe yimali mhlawumbi elingana neyee-pilots okanye i-engineers. Kubonakale uba bayayiqonda into bayenzayo ukuba ibalulekile.